Ke tla kena ka hara banka, ke ba jwetse hore se etsahetseng ba kgone ho nthusa, e fela ke utlwile bohloko haholo.

Nna ha ke na bothata ba ho leta hobane se se bohlokwa haholo. Di-company di etsa jwalo hobane ba tseba hore batho ha ba na nako ya ho leta.

Forex ha e na bothata mangwane e fela o bule mahlo a hao, hobane tjhelete ya hao e bohlokwa haholo. Forex e hodisa tjhelete ya hao.

O patala tjhelete, kgwedi le kgwedi e fela waiting period ya teng ke six months.

Ke e tjhelete e ntshitseng ATM-eng, empa e tswile le tjena. Ke etsa jwang ha ele tjena, a le ka kgona ho e kgutlisetsa le mfeng e lokileng.

Ke na le bothata ba hore tjhelete ya ka ke nka bankeng e fela ATM ya rona e hole. Nka kgona ho ntsha tjhelete e kae hape.

Keletso e ka e fang, motswalle wa ka ke hore credit record e bohlokwa ebile tlameile o dule o patela hore credit ya hao e be e lokileng.

Dumela le kae? E ne ke founa mabapi le UIF e ne ke tshwanetse ke be ke thotse, ka la di-twentyfour May ha ka e fumana ne ke kopa ho botsa hore bothata e ka ba e le eng, hobane ke tlile dikantorong tsa lona mono ke tlo ngodisa yona UIF, ba ntjwetsa hore ke tle ka di-twentyone, mme yona e tla kena ka di-twentyfive mme ha ka e thola bothata e ka be ke eng, ke kopa thuso ya lona.

Eya ho playstore, o kene ka hara playstore o bo kgona ho download-a app eno ya banka. E tlare mohlomong ha o batla ho sebedisa banka ya hao, mohlomong o batla ho romela yona tjhelete wa sebedisa yone app eo mo founung ya hao.

Tjhe, ha ke dule ke sebedisa monyetsa ho feta tekano, ke etsa fela ho lekane.

UIF e bonolo hore we fumane hobane, o ya dikantorong tsa bone, wa kenya kopo ya UIF wa tlatsa le tsone diforomo tsa UIF.

Re kopa o re hlalosetse lebaka la hore, o je tjhelete ya rona ke eng. A ka kgona ho lokisa taba ya ho re patela tjhelete ya rona na.

Taba ya bo matjhonisa ha e mo molaong, hobane o tlameile o be le dipampiri tsa ho ba matjhonisa kapa motho ya kadimisanang ka tjhelete ya dumelehileng.

Account ya cheque ke e o kenyang tjhelete ho yona, kapa ya ho sebetsa ye o kgolang ko yona. E fela ya savings ke e wena we ipehelang yona we ipolokelang yona.

UIF e thola ke motho ya sebetsang e fela a kubilwe, empa ha o sa kubiwa, o tlohetse mesebetsi ha o ka se kgone go thola UIF.

Di-stokvel tse ngata ho na le batho ba ba jang tjhelete. Le tla be le boloka tjhelete e fela ha ho tlo tla hore le shere tjhelete, tjhelete ha eyo batho ba jele tjhelete.

Nka rata ho botsa hore life cover eo re patela bokae kgwedi le kgwedi? Nka kenya mang, kapa mang? Ke patela jwang?

Ke nkile loan-o e fela ke ile ka fellwa ke mosebetsing, ha ke sa hlola ke sebetsa. Ke kopa ho botsa hore, ke tlamehile ke nke dikgetho tse fe tsa hore, ke le tsebise hore ha ke sa kgona ho patala loan eo.

Ke ne ke batla ho tseba hore, a nka kgona ho thola tjhelete ya ho reka ntlo ka banka jwang kapa jwang, hobane ke ne ke batla ntlo, e leng ya ka.

Ke ile ka kenela stockvel ko mosebetsing. Re ile ra ntsha tjhelete e fela, bothata ba taba ile ba re ha re tlameile re tlo shera tjhelete, batho ka se tse ba balehile ebile ba bang ba sa hlole ba sebetsa mone ke sebetsa teng, tjhelete ya rona ha ra e thola hohang.

Bopaki boo ke boneng ntho e re bitsang proof of resident, ke yona bopaki bo e leng hore ba batlahala, bopaki bo o bo thola kantorong tsa mokhanselara.

Savings account ke yona eo e leng hore o kgola ka yona ko mosebetsing, kapa jwang. E fela fixed deposit ke eo e leng hore o ipehela yona ka thoko, hore ka letsatsi le itseng o tla tla kgona ho entsha.